Hawu kodwa bhuti, ngicela ukuthi uyicabange le nto, uyazibona ukuthi ubuthakathaka mawungasishiya la emhlabeni, abantwana bayosala benzenjani? Bancane la bantwana, thina asisebenzi nangapha kumele ukuthi kuyenzakaleni kahle kahle? Ngicela ungichazele, ngiyakucela mtanasekhaya, ngiyakucela ngicela ukuthi uyicabange le nto ngoba impilo yakho siyayithanda, sikubona ubalulekile kithi kodwa ukufa yinto engenzeka noma kunini futhi sifuna ukuthi by the time ifika, isithole nathi silungile sikwazi ukukubeka ngendlela ehloniphekile kunokuthi siyongena emizini yabantu sicele ama-five randi nama-ten randi, awu ngiyakucela mntanasekhaya.

Hawu! Izindaba ezimnandi phela lezi, hawu. Hawu ngiyabonga kakhulu, angazi bengiyosizwa ubani. Hawu, hawu, hawu bengingalindele ukuthi ingaze iyande kangaka, ha, hawu ngiyabonga, ngiyabonga.

Hawu! Ngizokwazi ukuthi ngibheke ukukhulisa ingane zami futhi ngike ngiphumule, isiminingi kakhulu iminyaka ngiloku ngisebenza. Kona ngizizwa ngikhathazekile ngoba kuningi okusangenzeka kodwa kukho konke ngijabule kakhulu ngakho konke lokhu, kuthi ngizokwazi ukuthatha umhlalaphansi ngaphambi kwesikhathi.

Kubaluleke kakhulu ukufunda umbhalo omfushane ngoba ungacabanga ukuthi bazoyenza konke okufanele bakuyenze kodwa lombhalo omfushane uchaza ukuthi angeke bayenze konke, bazoletha ibhokisi nje kuphela kanye nokudla. Loku akungiphathi kahle kodwa-ke yinto ekhona ekufanele ukuthi sihlale sizilungiselele yona.

Ngizithole ngisenkingeni ngenxa yokuthi ngiyele ngathemba umhlinzeki we-medical aid, ngahamba ngaya esibhedlela ngahlala izinyanga, azange basakhokha. Bathi bona abakhokhi omuntu uphuke isandla, bakhokhela ukugula okufana nezifo zenhliziyo, into ey'njalo. Angiphathekanga kahle neze ngakho konke lokhu kodwa-ke yikho-ke engibhekane nakho.

UDanny angagcina azithola abhadale i-interest-i eningi kakhulu futhi angiboni nje kuyicebo elihle ngoba uzogcine sekacwilile phakathi kokubhadala lesi sikweledi, yonke imali ayifakayo isiya ku-interest-i, ayiyehlisi imali ayithathile.

Ngingaqonda ngoba ngiyazi ukuthi yonke le nto isebenza kanjani, yingakho kungasi into engingagqugquzela abanye abantu ukuthi bayiyenze. Uma uboleka imali, nabo abakubolekayo kufanele nabo benze uthu ngokukuboleka imali ngakho-ke, kufanele ukuthi ubhadale intelo ephezulu.

Uma uboleka abantu ophila nabo noma ojwayelene nabo, bangaba nenkinga yokukhokha ngenxa yokuthi bazothi, ngithathe imali engaka, kungani uyizalisa le mali? Siphila sonke nje, pho uyizaliselani? Abanye abantu baphinde bathi, hhayi cha, lo muntu kade ngimsiza, angeke nje athole ilutho kumina, angimkhokheli imali yakhe. Ngalokho-ke, yizo iy'nkinga abantu ebenza lolu hlobo lebhizinisi babhekana nazo.

Mngani wami, ngaphatheka kabi kakhulu laphaya kuleya bhange ngoba abantu bakhona bavele bangibukela phansi. Okokuqala, ngisangena emnyango zange bangibuke njengomuntu. Okwesibili, bangicela i-pay slip kanye nestatimende sasebhange ngabanika bavele babizana bahleka, bathi, hhe! Anibheke ufuna ukubolekwa imali, uzoyibhadala yini? Ngazibona ngiphatheka kabi kakhulu ngalokho, bavela bangicela kuthi bacela ukuthi ngiphume ebhange yabo. Ngalokho-ke mngani wami, ngidumele kakhulu futhi inhliziyo yami isasebuhlungu nanamhlanje uma ngikhumbula indlela engahlazeka ngayo laphaya.

Hawu mngani! Ngaze ngazisola ukuthi ngangingayithathi ngani inshwalense le ngoba ngempela uqinisile, kungenzeka noma yini noma yinini futhi. Cha, kufanele ukuthi umuntu ayibhekisise kahle futhi ngibheke kahle iy'nqumo engayithatha.